Fa gore ga o na molato, fa o bereka, fa o ka kgona go duelela karata ya gago.

Karata ya sekoloto o ka e dirisetsa dilo tse dintsi o ka e dirisetsa fa o batla go reka ntlo, koloi or le dingwe tse ding tse di tlhokegang. Go na le mefuta e mebedi ya karata, karata ya sekoloto le karata ya go boloka madi.

Ga o na le sekoloto ga o kgone go ka tsaya karata ya sekoloto ka gonne, o na le bosupo ba gore ga o kgone go patela dikoloto. Se se ka dirwang go tokafatsa ke gore fa o ka patela dikoloto tsa gago tsotlhe.

O ka patela pele dikoloto tsa gago tse tsotlhe, mme wa bona fa rekoto ya gago e le shapo pele fa o ka tsaya karata ya sekoloto.

O tshwanetse go buisa melao mengwe le mengwe ya tumelano gore, o se ke wa ipona o tsene mo mathateng or wa se ka wa kgona go patela sekoloto sa gago.

Go na le mafelo a mantsi a kitso a ka ithutang ka one go boloka tšhelete, go dirisa tšhelete, go efoga sekoloto pele ga o ka batla karata ya sekoloto.

Dilo tse di tseuwang tsia ke banka fa o sena sekoloto a o moagi jwa naga eo, a o dirisa banka eo, a o letleletswe go ka bula karata ya sekoloto. Morokotso gantsi o kry-a e le fifteen percent kgotsa go ya ko godimo.

Overdraft facility ke nngwe ya sekoloto, ka o kgona go tsaya madi a fetang a o nang le one, mme o a duele morago.

Morago ga gore o dirise madi a fetang a o a adimileng kgotsa a leng mo bankeng, go na le dituelo tse o tshwanetseng o ka dira ka percent e kwa godimo ga e o e adimileng.

Dituelo tse di di ke banka di kwa godimo, mme ditsela tse di ka thusang go fokotsa ditshenyegelo tseo ke go kgaotsa overdraft facility.

Ipulela savings account-o e leng account-o ya go boloka madi, e tla tsenyang di-percent-e nyana o ka kgona go dirisa madi a gago, mme wa kgaotsa go dirisa madi a fetang a gago ka overdraft facility.

Go ananya madi go ka dira gore o duele tšhelete e ntsi, thata gore o tle o kgone go ya leetong la gago.

Forex ke nngwe ya go ananya madi, mme o tlhoka tšhelete ya morafe o mongwe go ka dira forex.

Forex e ka dira gore o latlhegelwe ke tšhelete e ya gago, mme a o feleletsa o tswelela go e dirisa o feleletse o latlhelwe ke tšhelete ye yotlhe.

Go latlhegelwa ke tšhelete, mme o ka tlogela forex kgotsa wa ithuta thata go le gontsi ka yone pele ga go .

Nka mo tlhalosetsa gore forex ga se sengwe se a ka se dirisang kgotsa a se baya pelo ka gonne, a ka latlhegelwa ke tšhelete nako nngwe le nngwe.

Nka itumela thata, nka ntsha mo forex ka boloka mo bankeng, mme ka bona ditsela tsa go a dirisa tse di kang tswelelang mosola.

Nka nna ke shebile mafaratlhatlha, kgotsa dikgang ke tle ke bone ditlhwatlhwa tsa .

Gore o tle o kgone go dirisa madi mo nageng e ngwe.

Fa o bona tšhelete ya gago ya forex e ya ko godimo, a go siame gore o ka e ntsha kgotsa o e emele e tlhatlhoge gape.

Ba ananya madi a mantsi ba lebetse fa currency e sa tshwane.

Bontsi ba tsenya madi a mantsi thata mme ba sena sekae sa gore e bereka jang, mme ba feleletse ba a latlhegetswe, ka jalo ba ka efoga go tsenya madi a mantsi.